Ho a kgonahala hore molekane e mong a iphumane a na le kokwanahloko ya HIV, ha e mong yena a se na yona. Hona hwa etsahala hobane o tla fumana hore e mong molekane o na le yona, empa ha e so bonahale mading a hae ka nako eo a etsang diteko tsa madi. Ka nako e nngwe o tla fumana hore ha na yona e le ka nnete, ha a so tshwaetsehe ka kokwanahloko eo. Ke hoo e reng ha ho etswa diteko tsa HIV. O fumane e mong molekane a na le yona kokwanahloko ya HIV, e mong a se na yona kokwanahloko ya HIV. Mme batho bao ba babedi ba eletswa hore kamora nako e itseng, ba kgutle ba tlo etsa diteko hapehape.

Ha se hantle hore batjha ba hatellwe di-clinic-ing hore ba thole ditshebeletso tse itseng tse ba sa di rateng. Motjha e mong le e mong o na le boikgethelo le tokelo ya hore o batlang ha le clinic-ng kapa ha batle eng. Le haekaba a tholahala a na le lefu le itseng, ke kgetho ya hae hore o a batla hore ba mo ba mo alafele lefu kapa ha a batle. Ba tlameha ho mo neha sebaka sa hore a inahane mme a kgutle a tlo thola ditshebeletso ka nako eo a seng a le ready ho di etsa, kapo a se a loketse ho di etsa.

Lebaka la etsang hore ke sebedise meriana ke hobane meriana ya setso ke hoba ke dimela tse tswang mobung, ha di a kopanywa le letho hore di tsebe ho sebetsa. Tsona di itshebeletsa fela hoba di etseditswe hore di sebetse. Hape ha ke di sebedise ka nako e le nngwe le dipidisi hoba ke seo ho kgothaletswang batho hore ba se etse, ba se ka kopanya le dipidisi. Mme nna ke di thola chemist-ing.

Motho ya nwang jwala haholo o ipakela mathata a hore a be le mafu a latelang, sebete sa hae se a tjha, a be le mofetshe, pelo ya ha e se ke ya sebetsa hantle, ha mmoho le boko ba hae. O thole hore madi ha tsamaye ka tsela e nepahetseng ho ya bokong.

Ke nahana hore ke clinic ha se e tla e tle le motho eo e leng monna. Hoba banna ba bangata ba na le ditlhong ha ba ya ba lebane le batho ba basadi, ba tshaba ho bua ka di ka bothata ba nang le bona. Jwale ha o le teng motho wa ntate ho ba ba bobebe hore ba tsebe ho ikgethela hore ba buwe le yena hore ba tsebe ho lokoloha. Ba buwe tsohle tse ba kgathatsang hoba ke motho a tshwanang le bona ka seemo.

Banna ba bangata ba a tshaba ho ya dingakeng hoba ba nahana hore ba tla etswa diteko tsa HIV tsa kokwanahloko ya HIV. Empa hee ho bao ba tshabang ho betere ha ngaka tseo tsa banna di tswela kantle, di ya malapeng, monyako le monyako, di rutisisa batho ka boikarabelo ba hore ba hlo ba hlolwe ka dinako tsohle hore ba etse bonnete ba hore ba phetse hantle. Ka tsela eo, banna ba tla itlhokomela mme ba kgothalle ho ya ditsing.

Batho bohle ba fumanehang le meriana e seng molaong, mmuso o tlameha ho ba neha di-fine kapa di-penalty. Ebe hape ba tsebisa setjhaba ka batho ba jwalo hore ba se ke ba reka meriana ho bona ha ba molaong. Hoba meriana e seng molaong ka nako tse ngata e lematsa batho, maphelo a batho.

Ke nahana hore e ka fella ka kgwedi ya Phupu.

Hoba ke a utlwisisa hore meriana ha re tlameha ho arolelana. Ke ile ka ya chemist-ing ka reka teng meriana hore bo bohloko bo tsebe ho kokobetsa.

Ntate wa ka o na le bofokodi ba maoto, mme o tsamaya ka wheelchair. O a kgo re a kgona hore re mo ise dishopong ka wheelchair ya hae. Re mo hirile koloi a kgone ho kena ka hara yona. Ha fihla dishopong o a theoha a dula hodima setulo sa hae. A kene ka dishopong.

Ke tlilo hlalosetsa ausi wa ka hore ho bohlokwa haholo hore bana ba entiwe, haholo bana ba sa ntseng ba hlahile ba sa ntseng ba tswa hlaha ba banyane haholo. Ho tloha ka di ka selemo, ho ya ho tse pedi kapa tse tsheletseng. Diente tsena di thibela mafu a mangata hore bana ba se ke ba ba le ona, ba tsebe ho hola hantle.

Batho ba mahaeng, ba hloka mebila kapa mang marokgo hore ba tsebe ho ho fihlella ditoropong hantle, ba be ba kgutlele le mahaeng a bona ka nako.

Batho ba tsofetseng ba a hloka ho ba le dingaka tsa poraefete hoba ka dinako tse ngata ha ba thole thuso eo ba e hlokang dipetleleng tsa mmuso. Mme ke nahana hore mmuso o ka ba kgahlametsa ka ditjhelete tsa hore ba kgone ho patala di di dingaka tsa poraefete.

Hoba nna kgwebo ya ka ke ya ho roka mese le madikgwe le di-uniform tsa bana ba sekolo. Ho a kgonahala hore batho ba nang le bokowa ba tlo sebetsa teng.

Batho ba bontate ke batho ba tshabang haholo ho ya Lefapheng la Bophelo, ho ilo hlahlobela mafu a fapaneng. Ka hoo a etsa hore matsholo ana a se ke a fihlela seo a se reretsweng.

Eya, le leng le mabaka a etsang hore batho ba mahaeng ba be le bana ba bangata haholo ke hona hore ha ba kgone ho fihlella dithibela pelei, empa le leng la mantlha ke hore ba hloka tsebo. Batho ba mahaeng ba ntse ba ba dumela hore motho wa mosadi o tlameha hore a be le bana ba bangata ho ya ka tumelo ya bona. Mme le ho ho etsa hore batho ba bomme ba be le bana ba bangata ba dulang mahaeng hoba ba hloka tshepo, empa nako e se re phela ho yona hona jwale batho ba basadi ba tlameha hore ba itlhokomele. Ba be le bana ba lekaneng hoba moruo o fatshe.

Tendara ya rona ke ya ho hlatswa malapi a kwaheleng dibethe, hammoho le diphahlo tse aparwang ke bakudi.